Nke ke be ka mo tlohela fela, ke tlo mo jwetsa hore a suthe moo ke tlameileng ke pake teng hobane ne ke kena teng, ka ha a mphihlela pele a ba sa mpaterka, mme hona ke tla o etsa ka hore ke ye ho yena ke buisane le yena hantle, ke mo bontshe mabaka a hore ke nna ne ke tshwanetse e be ke pakile mono.

Bakganni ba bang ba ditekesi ntho e etsang hore ba bolayane be be nne ba lwane, ke taba ya ho tseka ditekesi. Ba bang ba bona ba tseka bapalami hore ke bona ba tshwanetseng ho palamisa bapalami ba yang sebakeng se itseng, ha ba bang bona ba tseka hore ba bang ba na le ditekesi tse ngata ho feta tsa bona. Hape ntho e etsang hore ba tseke ditekesi le bapalami ke taba ya hore, ho na le bakganni ba etsang botsotsi indasetering ya ditekesi.

Ho hang, ke bona boramakoloi ba sa nkele ditletlebo tsa setjhaba hloohong, hobane boholo ba nako bapalami ba etsa mehwanto ba bontsha ho se kgotsofale hwa bone ka ha ditekesi tse ding di sa bolokeha le tsela eo ba kgannang ka yona, ba kganna ka lebelo le hodimo, mme hono ho etsa hore bapalami ba se kgotsofale. Jwale le bakganni ba ditekesi kopa boraditekesi ha ba nkele ditletlebo tsa bapalami hloohong ka ha ho sena letho le ba le etsang kapa le ba le fetolang ho lokisa maemo ano.

Dumela ngwaneso, ke Lebohang a buang mona hle. Re felletswe ke mafura, re le tseleng e yang Kapa. Re ne re se re le haufi le ho feta mona series jwale mafura a koloi a ile a fela, ne ke kopa ka kopo hle ngwana mme o mpo o tle o tlo re thusa ka mafura. Ho tloha moo o leng teng toropong e re leng haufi le yona e ka ba kilometer-a tse leshome. Jwale ke ne ke kopa ha ho kgonahala, o mpo o tle o tlo re thusa ka mafura, mme o tla fumana tjhelete ya hao ya mafura ha o fihla ho rona ho ba mo re teng mona ha re kgone ho fumana thuso ntle le ho wena.

Ke bona nako e lokileng ya selemo ya ho lokisa mmila e le mariha le nako eo dikolo di butsweng kapa basebetsi ba theohelang, hobane ka nako ya matsatsi a phomolo sephethephethe se ba se ngata, mme hona ho etsa hore ho be le dikotsi tse ngata ka ha sephethephethe se kubuyelana. Hape ho ka ba molemo ha ba sa sebetse mafelo a beke, ho sebetswe fela hara beke ha batho ba le mesebetsing, bana ba le dikolong. Ho ba ka ha ho le jwalo, sephethephethe se fatshe le dikoloi ha di tsamaye di le ngata mmileng.

Ke hopola queue marshall ya mona Thabantsho, e ne ba mo bitsa ntate Matsotso. Ntate ana etsa mosebetsi wa hae ka makgethe, ka matsetseleko, a hlwekile, a rata le mosebetsi wa hae. E ne re ha o hlaha le mane ka dithoto tsa hao, o tswa ka hara lebenkele kapa o ya taxing tsa baeti le moo o yang teng, o tla utlwa se bile ao hweletsa a hweletsa, taxi le yena ka mona Thabanchu Thabanchu, Thabanchu, Bolomfanteng, Bolomfanteng, Bolonfanteng, o fumane batho ba ya ba tatile a etsa mosebetsi wa hae ka makgethe ba mo rata, ene bile ba bang ba bapalami ha ba qeta ho palama ba re ditjhentjhe tsa bona a ka nna di nka ka mokgo ana etsa mosebetsi o motle ka teng, ho thusa bapalami ho palama ba bolokehile, a palamisa le dithoto tsa bona hantle.

Dumelang, a na ke masepala wa selehae mono. Ke ne ke na le tletlebo ya mabone a seterata sa sebetseng, ke ne ke kopa ka potlako hang hang le romele basebetsi ba lona, ho tla ho lokisa mabone a seterata sa rona. Bothata ke hore ha mabone ana a sa sebetse ho ba lefifi haholo bosiu, mme boshodu bo ya ata, batho ba nkuwa poho, ba bang ba ya bolawa, ha ba bang bona ba lelekiswa ha ba tswa mesebetsing ho ba ho lefifi ba kgutla bosiu. Ba bang bona ba ya kenelwa ka matlong, mme le dipeto di tlo eketseha.

Ho ya ka ditheko tsa mafura hana jwale, ke bona hole betere ho tsamaya ka koloi ya baeti hona le hore o tsamaye ka koloi ya hao, hobane ha ho le jwalo, o kgona ho boloka tjhelete ya mafura. Ho ba ha o tsamaya ka koloi ya baeti, o ka fumana leeto la ho ya le ho kgutla ho tloha ntlong le ho ya toropong, e le diranta tse mashome a mararo hoo ho lekana le litara e lenngwe ya mafura ha o tshela koloi ya hao, hona ho tlo boloka tjhelete e ngata, mme ho fokotse le sephethephethe mebileng ya rona le dikotsi di ka fokotseha haholo.